Ndithanda ukubukela iividiyo kuTikTok. Ndithanda ukuyenza loo nto ngoba kunezinto ezifundisayo ezifana nemfundiso ngemali, iimfundiso ngekuba umntu angakhathalela umzimba wakhe njani, iindlela ezihlukeneyo zokutya, indlela umntu iipilisi akangazithatha ukuze ahlale enamandla. UTikTok uneendawo ezininzi okanye unezinto ezininzi ezifundisa abantu.

Umntana angancedakala ekuhlakuleleni esi sakhono ngokuba uzawukwazi ukuthetha nabanye abantu, uzawukwazi ukuba afumane izisombululo xa kuxatyanwa. Uzawukwazi ukuba okhe le nto ibizwa ukuba yi-self esteem, akwazi ukuba ame phambi kwabanye abantu akwazi ukuba adlale abonise izakhono zakhe.

Iividiyo zee-games ziba nalanto kuthiwa yi-addiction, umntu angakwazi ukwenza ezinye izinto ahlale efuna ukudlala ezo vidiyo.

UMzantsi Afrika uza kusingatha itumente yeqakamba ngo-twenty twenty-seven. Eyombhoxo yayisingathwe ngo-twenty twenty-three, eyebhola yaze yasingathwa ngo-twenty ten.

Imidlalo yeevidiyo ibonisa izinto ezenzekayo emakhaya. Ibonise abontanga babo ukuba kwezi vidiyo besiba nemisindo umntu xa kexelelwa ukuba makahlambe izitya, ahlambe iimpahla zakhe zesikolo okanye ahambe ayocanda ngaphandle babone banemisindo. Ngoko ke umntu acinge ukuba nalapha endlini yinto engalunganga into engafanelekanga ukuthi naye makayenze kuba ebona kwividiyo, engayazi ukuba yimfundiso. Into ekwividiyo ayoyinto iyinyani, yinto nje yokuba abantu benze imali.

Siyimanyanisa ngendlela yokuba abantu abavela kumazwe ngamazwe bayaza, baza apha eMzantsi Afrika bezobukela ibhola, ngoko ke bakwazi nokuba bazifundise ngendlela abantu abaphila ngayo apha eMzantsi Afrika. Kwaye nabantu balapha eMzantsi Afrika bakwazi ukuba babone abantu babanye abantu babanye amazwe, bakwazi nokuthi bakwazi ukuba bathengise benze indlela yokuphila.

Zonke intshatsheli zebhola zingumbono omhle kubantwana abangamantombazana ngoba ukuzifaka kwisipoti okanye kumdlalo ohlale udlalwa ngabantu abangootata yinto ethatha isibindi namandla. Loo nto ke ithetha ukuthi wonke umntu ozifumana edlala iqakamba lebhola engumntu ongumama, loo nto leyo ithatha amandla nesibindi.

uMzantsi Afrika ngonyaka ka-nineteen ninety-five isandokuphuma okanye isandokufumana inkululeko, loo nto leyo ithetha ukuba ilizwe liye lafumana into yokuba sithethe ngayo sonke siphelele kungabikho icala elithetha ngento lilodwa. Wonke umntu wayevule wayevuyela ukuba eli qela lombhoxo liwinile, ngoko ke wonke umntu webala omhlophe, omnyama, nabani na ebekwazi ukuba axhamle kwinto evuyisa ilizwe lonke.

Ezemidlalo nangangoko nindlala niliqela kodwa kumele uthathe isigqibo uwedwa ixesha elininzi, izigqibo ezidibene nabanye abantu. Masenze umzekelo ngebhola, xa ibhola ilapha kuwe kumele wenze isigqibo sokuba uyinikezela bani and wenze isigqibo esisiso ukuba ndiyinikezela laa mntu, lo mntu lowa uzawukwazi ukuba adlale le bhola ikwazi ukufika ezipalini njani. Ngoko ke loo nto leyo yenza ukuba umntu akwazi ukuthatha isigqibo njengenkokheli ngexesha ibhola ikuye.

Ndingathi ibhola ekhatywayo yeyona ifikelelekayo apha eMzantsi Afrika, ngoko ke kubalula ukuba nabani na akwazi ukuba adlale ibhola ngoba idlaleka naphi na. Masithethe ngebhola yombhoxo, ibhola yombhoxo kumele idlale, idlalele endaweni enengca ukwenzela abantu bakwazi ukuzijula phantsi, abantu bakwazi ukuba bateklishane ukuze lo mdlalo lowo wenzeke. Ngoko ke iindawo ezifana nasemakhaya akho ndawo ezininzi apho kukho ingca. Ewe, zikhona kodwa ke ayoyingca apho abantu bangakwazi ukuthi badlale ibhola yombhoxo. Ngoba ingca xa sekudlalwe ekuyo ixesha elide iye ifune ukuba mayihoywe, igalelwe izinto zakhona ukuze ikwazi ukuhlala iyiloo ngca leyo , ingca leyo ephilile. Ngoko ke ibhola ekhatywayo yeyona ifikelelekayo.